Kubaluleke kakhulu ukuthi iyinkundla engikuzona zikhulume ngezinto ezenzeke endaweni engikuyona noma zikhulume ngezwe engihlala kulo okuyi-Ningizimu Afrika ngoba angikwazi ukuthi ngathi ngiseyinkundleni angitholi ukuthi kwenzakalani langihlala khona, angazi noma siyahlaselwa noma kwenzakalani. Kumele ngihlale ngi-up-to-date nangokuthi nje nanesimo nje sezulu, konke nje kubalulekile ukuthi ngihlale ngikwazi ukuthi la ngiphila khona kwenzakalani?

Yebo, ukusakaza amavidiyo kudla idatha eliningi vele kunokuthi ngingene ngifundele lokhu engisuke ngizofunda ngoba ividiyo angithi isuke iveza into esuke yenzeka okanye isehlakalo leso. Kanti lokhu kuthi u-browse-e kona, kusuke kuyimbhalo osuke wena uyifunda. Kodwa-ke ividiyo yona iye yenza ukuthi isimo sibengcono kunokuthi sifunde. But kodwa nje iyalishaya impela idatha.

I-roaming datha, idatha yoku zula zula isebenza ngokuthi wena uma ngabe uhambile waya kwamanye amazwe noma indawo la isuke khona inethiwekhi yakho ingasebenzi khona leyo nethiwekhi osuke uyisebenzisa ngaleso skhathi uthole ukuthi inethiwekhi yabo abanayo, asike sithi hlampe mina ngisebenzisa inethiwekhi ewu-A, lapha kuleliyazwe abanayo leyo Network ewu-A basebenzisa inethiwekhi ewu-Z, So ngiyakhona ukuthi ngi-connect-e ku-Z ngingazange ngize ngilishintshe i-sim khadi lami. I-roaming-ke mina ngolwazi lami ngicabanga ukuthi ichaza loko.

Ngingaqale ngifunde ngiwafunde wonke izimo zezulu ngey'ndawo, ngeyindawo, ukuze khona ngizokwazi ukuthi ngidlulise ngendlela ezobe ifingqiwe futhi ezocacisa kubalaleli. Nga-practice-a nje ukuthi ngikhone ukuthi ngisheshise ukuze khona ngizobheka iyindawo ngize ngiqede ngoba isikhathi sase steshini sifushane futhi asifani nakumabonakude. Umabonakude uyakhona ukuthi noma ngabe umsakazi azange aze ayisho indawo yakho, kodwa uyibone ukuthi oh isimo sezulu sime kanje endaweni yangakithi.

Yebo, kwake kwenzeka ngahlala nje isikhathi eside kakhulu kune sonto, kwaba nomthelela omubi kakhulu ngoba ngang'ngakhoni ukuthi ngazi kwenzakalani, ngingakhoni ukuthinta abangani bami, ngingakhoni ukuncokola nabangani ney'hlobo. Yona nje i-social nethiwekhi iyasiza kakhulu ukuthi sithibe nesizungu, sehlise nomzwangedwa kulokhu sicabanga, sicabanga kakhulu, sicabanga usizi, nangezinga nje le-unemployment elidlangile ezweni lethu. Kuyasiza ngoba siyakwazi ukungena sazi ukuthi kwenzakalani ezweni siphinde sithole nokuthi sihleke.